Lebollo le ne le na le melemo kgale e seng ha jwale ha e le tsela eo batho ba iketsetsang tjhelete ka yona. Molemo wa lebollo kgale kgale e ne le hore banna ba rutwe ho hlompha. Basadi ba rutwe ho hlokomela bana. Empa ha jwale le ho ya ka nna lebollo ha le sena molemo.

Taba ena e ka lokiswa feela ka hore ho bule mesebetsi e mengata. Batho bao fuwe mesebetsi ditsing tsohle tse eleng hore hona le batho ba dutseng hae ka mangolo a bona. Le bona batho ba dutseng hae ka mangolo a bona, ba be le boiteko ba be le pelo ya hore ba ka ya mesebetsing e jwalo. Hose fuwe fela batho ka taba ya hore ho thwe mesebetsi ya sokoleha le setsi le sona se fane ka mesebetsi e mengata ho kwalwa dikgeo. Tsa hore batho ba seke ba dula meleng nako e telele.

Sena se ka etsuwa ka hore meriana yohle e thusang e fumane setsing sa bophelo. Ho seka ba le batho ba rekisang meriana ka thoko, kapa moo ba yang ba lo reka meriana ka bongata teng. Mme ba kgutle ba tla rekisetsa batho kantle.

Tjhe, dipetlele tse thusang batho ka lefu la kelello ha di ngata haholo ka hore batho ba nang le lefu lena ba bangata bo tshabehang. Mme ho shota di petleleng tse ka ba thusang moo ba ka dulang teng ho fumana tlhahlobo ya bona le meriana ya bona. Ho fihlelletse ba le hantle, re tlametse ho eketswe ditsi.

Ha ke hloka thuso ya tshohanyetso, ke letsetsa di nomoro tse haufinyana tsa maponesa. Tsa di ambulance kapa tsa di tima mollo ho tswa feela hore na tshebeletso e ke e hlokang ke efe. Mme re na le di short tsa ditsi tsena kaofela.

Ha ke dumellane le taba ya hore dijo tsa sepetlele di monate ka taba ya hore dijo tsa sepetlele ke dijo fela tse tlositsweng. Ha di pheuwe ho lekana, ha di tshele di noko tseo re di ratang, tseo re di tlwaetseng mme hape di nyane.

Lebollo ha le sa le bohlokwa setjhabeng sa rona ka hore bashemane ba yang lebollong ba kgutla ba tella ba ipitsa ka hore ke banna.

Motjha o tlameha a shebe di thuto tsa hae pele a ka kena ho tsa thobalano hobane thobalano e tla le di tlamorao tse ngata tse kang bokgatjhane bo sa rerwang, tse kang mafu a dikobo. So batjha ba shebe di buka tsa bona pele ho bashemane hobane bashemane ba tlisa bana.

Batsofe ba rona ha se batho ba sokodisang, ba tlameha ho hlokomelwa feela ka ho hlapiswa ho fuwa dijo le meriana ya bona.

Bo ntate ke batho ba tsamaelang feela ho sebeletsa tjhelete tsa hore ba phela hantle ha se tseo ba di kenang. Mme ke mesebetsi ya rona bo mme ho bona hore re hlokomela bo ntate rea ba tshehetsa le ho ba kgothaletsa hore ba no ka tsamaya ba lo etela di di di tokodela hore bane ba dule ba phetse hantle ka dinako tsohle.

Tjhe, ha ho jwalo. Hobaneng tsebo ka tsena ka tsa kankere, ya bo ntate ha se ntho e namalletseng, Ha se di ntlha tse fanwang ho bobebe ho fihlela motho a sa le boemong boo. Ke ntho e etsahalang feela ho ba tsebisa hore ntho e jwalo e teng, empa ditaba kaofela di ntlha kaofela ha se ntho tse tholahalang ha bobebe. Ke ka hona tsebo ya batho e seng ngata.

Ho tlamehile ho romellwe banna le basadi ba lekanang hore e mong le mong a tla ikgethela hore o batla a thuswe ke mosadi kapa ke monna. E leng hore e mong le mong a tle tsebe ho phutholoha, a tle a botse dipotso moo a nang le tsona. Atle a phuthulohe le hore a hlakise taba tsa hae hantle.

Ke tseba mananeo a kenang television-eng le radio-ng ya Lesotho. Moo ho eletswang basadi ho itlhokomela jwang Moo ba tsebiswang le ka di ntlha le hore ba tle ba lebelle eng nakong ya bona ya ho ima. Le ha bana ba sa ntse ba le banyane haholo, le hore ba kope thuso, ba seke ba ikgatella.

Mooki ke kopa ho botsa hore ke dithibela pelehi di feng tse leng hore lena le tsona mona clinic-ing. Le hore o ka nkgothaletsa hore ke nke o feng. Ho latela hore ke motho a nang le high blood.

Hoya ka nna e ne ekare tjhelete ena e ka nyoloha ho latela moruo wa naha. Hobane hona jwale matsatsing a hona jwale ntho engwe le ngwe e ya tura. Tjhelete e fanang ke mmuso ha e sa lekana di tlhoko jwalo ka pele.

Batho ba bo ntate, moo ba kopaneng teng ba tlametse feela ba phuthulohe hore ba kgone ho buisana ka tsohle tse ba amang. Le hore ba ka shebana le bophelo jwang ho ya pele, ba tlohelle ho shebella di nnete.

Doctor ke a leboha ka thuso ya hao ka hore ke ne ke le teng sepetlele beke tse pedi tse fetileng. Ke hloleha haholo ka mora meriana eo o mphileng yona. Ke betere haholo mme ke ka hare ho wena ke fodile, kea leboha doctor ya ka. Modimo ao etse hantle.

Nna ngwaneso taba tsa hao ha ke di kene kgale o kgalemela moshanyana eo, o no matha le ena masiu. Le hore o reng ha batswadi ba hao e se le di bonwa ke wena.

Ke utlwisisa bo emo ba lona le le baratani mme se otlo se etsang ke hore re tlo tshireletsa ngwana hore ba seka feta lefung lena. Ho na le dipidisi tseo ke tse di fang mme tse leng hore ke yena ya tla di nwa hore tshwaetso ena e seke ya fetela ho lesea lena la rona le lenyane.

Ke kopa feela le ntumelle le mphe nako ya di hora tse pedi hore ke lokise mona. Ke na le tsebo ya ho ka lokisa motjhini ona.

Nna ke ke dumela hore ke ntlha e nepahetseng ho boloka tjhelete tsa di pension-e. Hobane nako e motho ya leng pension-eng ha se nako ya ho qala di ntho, ke nako ya ho iketla le ho ja tjhelete yona ho eno o no ntso o e boloka. Ha ontso sebetsa etsa bonnete ba hore o haha ntlo, o itokisetsa hore e tle re ka nako ya pension-e e fihla. E be nako ya ho phomola le ho iphepa ka yona tjhelete eo.

Tjhe, ha ke na tsebo ka ditaba tsena kaofela mme ha ke so ka ke di bona le ho di bona narang rang. Empa ha eba nthwe jwalo e le teng ha meriana e sebedisitswe tlhokomelong, e se le moriana meriana e seng ntho e tswang habobebe.

Lockdown e ne e le ntho e mpe haholo e re di ntho tse ngata. E entseng re ithute le hore re phele ha monate, ka ho lokoloha. Hobane ho ne ho kginnwe ntho engwe le ngwe e seng ya mantlha. Ka bo madimabe re laba ra lahlehelwa ke e mong wa leloko, mme re ile ra etsa tshebeletso ya lepato la hae ha bohloko hampe ka taba ya ho kginwawa di ntho tsohle. Le hona jwale, ha re soka, re mo etsetsa letlapa kapa yona tombstone ka taba eo. Ke hona re ntse re itokisetsa ho mo behela letlapa la hae. Lockdown e la re sebedisa ha bohloko, e ile ya re tshwara hampe.

Tsatsing leno e ne e le motshehare, pula e ne e na hampe ka moya ke maqhwa. Ke ile ka tlameha hore ke ipate bahailaneng mme ke ile ka dula nako e telele haholo. Ka baka la qetelletse ke kopile boroko ka hore ho ne ho sa lokela hore motho a ka nna tsamaya kantle ho le jwalo. Ke ne ke sulafalletswe haholo ka lebaka la hore hona le di ntho tseo ne ke hloka ho di etsa hae ha ke fihla. Empa ke ile ka hloleha ka taba ya ho maruo le pula ya letsatsi leo.

Ho utlwa di ntho tse ngata haholo ka di petlele tsa rona le di clinic tsa rona, ka hore ho sebetsa batho ba fokolang ba sebeletsa batho ba bangata. Re dule re utlwe di ntho tsa hore batho ba pepela di kliniking ba ba pepela meleng. Ba hlokahala meleng ka taba ya hore basebetsi ba fokola, mme setjhaba se se ngata.

Ee, dikolong banana ba tlametse ho rutwa ka dipidisi tsa di thibela pelehi. Because ba se ntse ba etsa thobalano ba le dilemong tse tlase.

Tender ya ka ke ya dijo mo ke isetsang batho di petlele. Ke isetsang bana le dikolong.

Ke tlo kopa motho hore re bue puo e tla re kopanyang ha mmoho e leng puo ya sekgowa. Ha eba e le motho ya sa tsebeng puo ya sekgowa, ke tla mo fetisetsa ho motho ya buang puo ya hae.